Ditlamorago tsa mogote o o oketsegileng nako e telele mo boitekanelong jwa mmu le metsi ke fokotsego ya mmu o o nonneng le tlhokego ya metsi ka ntlha ya komelelo tlhokomelo. Balemi ba ka fetola ditlwaelo ka go dirisa tsamaiso ya metsing ka seretse go kokoanya metsi a pula le go jala dijalo tse di itshokelang komello.

Nka eletsa borrapolasi go kokoanya metsi a pula mo matamong, go dirisa nosetso ya seretse le go jala dijalo tse di tlhokang metsi a mannye. Nka ba eletsa le godirisana mmogo le di porokoramo tsa puso tse di tshegetsang temo, seno se tla netefatsa temo e e tswelelang.

Didiriswa tse di botlhokwa tse di ka dirisiwang mo temothuong ke metšhini ya nosetso, metšhine ya go roba le go paka le matamo. Re ka dirisa dithekeniki jaaka go jala ka tsela e e siameng, manyoro a tlhago le go laola malwetsi le diphologolo ka mekgwa e e bolokang tikologo. Re ka dirisang mekgwa ya thekenoloji go laola nosetso le ditlhokego tsa dijalo, go paka ka botswerere, go fokotsa matlakala go a thusa. Mekgwa e e siameng e thusa go ntsha thobo ya boleng, go fokotsa ditshenyegelo le matlakala le go tsweletsa kgwebo ya temo ka botswerere.

Ntlhakgolo ke gore rooibos e siametse mmele go gaisa ditee tse dingwe, ebile e kwa pele ka ntlha ya maemo a yona a setso le ditemo, se segolo thata gape ke gore e dirilwe mo nageng ya Aforika Borwa fa ditee tse dingwe di tswa kwa mafatsheng a mangwe. Rooibos ga se tee e e nang le caffeine fa ditee tse dingwe di na le yone. Rooibos e boitumelo mo mmarakeng wa lefatshe e feta ditee tse dingwe ka pabalelo.

Balemirui le badirisi ba dipolasa ba tshwanetse go nna ba itekanetse go netefatsa tshireletso, go fokotsa mathata a bophelo le go tsweletsa kgolo. Ba tshwanetse go latela mekgwa e e siameng ya boitekanelo le boitshwaro. Fa badiri ba polasa ba lwala ba tshwanetse go bona kalafi ka go kopa thusa mo ditokomane tsa temothuo. Go tsaya dikgato tsa kalafi le go batla kalafi e e siameng mo setsebing go ka ba thusa thata.

BNB e ka amogela baeng ka setso ka go ba neela dijo tsa selegae, mme dijo tsa mo mosong di ka dirwa ka mekgwa ya temothuo go rotloetsa kgolo ya temothuo. Baeng ba ka tshwarwa ka tshiamo mme ba kgona go fa maitemogelo a a nonofileng ka temothuo. BNB e ka reka dijo tsa selegae go thusa dipolasa le moruo wa selegae, le go rotloetsa go amogela baeng ka go ba neela maitemogelo a temothuo le ditlhabololo tsa setso.

Mekgwa e e farologaneng e e dirisiwang gontsha letlalo la diphologolo e akaretsa go lebaganya ka letswai, go goga ka magadi le go . Ka go lebaganya ka letswai letlalo le tla direlela ka letswai go netefatsa gore le se senyege. Go goga ka magadi go dirisiwa go gogela letlalo ka mogote o o tlhagelelang go netefatsa gore le tswelela go dira. Go setsega ga didiriswa mekgwa ya sejwalejwale go tokafatsa letlalo, fa e bapisiwa le e mengwe menkgwa ya go goga le go kgobokanya e dirisa dikgato tse di siameng go netefatsa gore letlalo le bolokegile.

Dimela tse di siametseng botsogo jwa rona di akaretsa merogo le maungo jaaka dibebe, di na le dibithamini le di-chemical-e tse di thusang go fokotsa malwetsi le go tokafatsa mmele. Ditlhare e ka nna mint kana chamomile. Balemirui ba ka netefatsa gore dimela tsa bone di gole sentle ka go boloka mmu o o siameng go nosetsa dimela ka tsela e e tshwanetseng le go dirisa a tlhago. Ba tshwanetse go tlhokomela dimela tsa bona ka tsela e e siametseng mebele ya rona le go netefatsa kgolo e e itekanetseng.

Mokgwa o o molemo thata wa go boloka maungo ke go di tsenya mo di-tin-ing ka ga go dira jalo go boloka tatso ya maungo le boleng jwa ona. Di-tin-e di ka boloka maungo gore a nne a le teng ka nako e telele ebile a se senye ke legae la dingwao kgotsa dikotsi tsa tikologo.

Temothuo e thusa mo go tsa ikonomi ka go akaretsa dikamano tsa kgwebo le go romela dithoto kgotsa ditlhako mo ntle. Go netefatsa kgolo ya moruo wa dinaga, ka go romela dithoto temothuo e thusa go tsweletsa dikoloto, go oketsa madi a a dirisiwang mo mekgweng ya tlhabololo le go boloka ditiro tsa batho.

Maungo jaaka tamati, merogo jaaka letlobo, jaaka morogo o o omileng di boloka go tswelela ka boikokobetso.

Go lemoga bolwetsi mo phologolong bo sa ntse bo simolola go botlhokwa ka ntlha ya mabaka jaaka go alafa ka nako, go fokotsa ditshenyegelo, go sireletsa diphologolo tse dingwe, go oketsa tlhagiso le go fokotsa kutlobotlhoko.

Dikao tsa go baakanya mmu mo go tlelaemeteng e e tsididi e ka nna go dirisa a tlhago, go tlhoma letlobo la tshegetso le go nosetsa ka tsela e e siameng. Re na le mekgwa e le mentsi ya go baakanya mmu mo tlelaemeteng e e omeletseng jaaka go dirisa mothapo wa go kgobokanya metsi le go dirisa sejalo se se kgobokanyang metsi.

Dimela tse di fitlhelwang nageng tse di jewang e ka nna morogo wa tlhaga, mabele a naga, ditlhare tsa maungo jaaka moretlwa, dijo tsa metlhare le digotlhana tsa naga. Di fitlhelwa mo mafelong a tlhago a a nang le mmu o o itekanetseng, metsi le moriti kgotsa letsatsi le le siameng.

Nka reka merogo e e tala, ditapole, ka na mmidi go nne ke dijo tse di nang le diporoteini, fibre, le di-mineral-e tse di thusang mo matshelong a letsatsi le letsatsi.